Zikhona izinhlelo ezibhedlela zikahulumeni zokweseka abahlukunyezwa ngobulili, i-Gender-based violence. Bayasiza ngokululeka ngokwengqondo, bakhulume nekhanselingi. La besuke bekhuluma khona ngento abadlule kuyona futhi kubasize ukuthi badlule kuyona ngokuthi bakhulume nabo. Nokuthi bathole usizo oluphuthumayo olusheshayo, nalaba abenze ububi bakwazi ukuthi baboshwe ngamaphoyisa. Ngiyafisa-ke kulezi nhlelo ey'khona zokusiza, ngiphinde futhi ngisungule into engasiza abantu abasha ukuthi bakwazi ukuy'vikela uma kufika isimo esikanje ey'mpilweni zabo. Ukuthi bangenzanjani, benzeni ukuze babe-right bavikeleke.

Umehluko phakathi kwezindlela zokuvimbela inzalo zendabuko nezamanje. Kokubili akuqinisekisile ukuthi kuyakuvikela inzalo, kanti futhi nodokotela bake basho ukuthi nezamanje akuqinisekisile ukuthi iyakuvikela inzalo. Ezendabuko kanye nezamanje zibuye zibe ubungozi esibelethweni somuntu wesifazane. Owami umbono uthi, ungasebenzisa noma ikuphi okholelwa kukona ngaleso sikhathi.

Ngingamsingatha ngokuthi ngimsize ngimuphe uthando, ngimnikeze ngimunakekele ngaso sonke isikhathi ukuthi ayidle kahle imithi yakhe ye-TB. Ngaso sonke isikhathi nangesikhathi sokuthi ayidle leyo mithi. Ngiphinde futhi ngimuphe nokudla okunomsoco okuzomlekelela emithini yakhe ayiphuzayo nasemzimbeni wakhe ukuthi ubuye.

Izinzuzo zokwelapha zokusoka kubalulekile ukuthi usoke uwumuntu wesilisa. Kanti futhi ukusoka kukwenza ukuthi uvikeleke ezifweni ezikhona ezithathelana ngokocansi. Kanti futhi nezifo ezifana no-UTI infection, ziyasiza. Kanti futhi ukusoka kukwenza uhlezi uhlanzekile uwumuntu wesilisa ingaphambili lakho. Nezingozi, izingozi zokusoka. Kubalulekile ukuthi usoke usemncane. Kuyingozi ukusoka usukhulile usumdala usoka , nangokusoka ngendlela yasendulo. Okwenza ukuthi izinsiza zokusebenza zingabi khona ezanele abantu abazosoka ngaleso sikhathi.

Kubalulekile ukusoka usemncane. Kubalulekile ukusoka ngoba kukuvikela ezifeni ezithathelana ngokocansi. Kanti futhi ukusoka ukusheshe usoke kwenza ukuthi uhlezi uhlanzekile ingaphambili lakho kumuntu wesilisa. Kanti futhi ukusoka kuyakuvikela ezitheni ezifeni ezifana no-UTI infection. Ubungozi bokusoka usukhulile nobungozi bokusoka ukuthi zincane izinsizakusebenza zokusoka ngendlela yakudala yasendulo. Kanti futhi ukusoka usukhulile kungakwenza ukuthi usheshe uthole amagciwane nezifo ezingalungile emzimbeni wakho, nezithelelana ngocansi.

Ezinye izindlela ezingaze zikwazi ukumelana nemithi elwa ne-TB futhi ungabhekana kanjani nazo. Ngicabanga ukuthi izindlela zingakwazi ukumelana nemithi elwa ne-TB, ukuthi uma ukhwehlela uvale umlomo. Uma une-TB, ungahlali eduze komuntu ongenayo, nokuthi ugweme ukukhuluma eduze kwakhe, nokukhwehlela eduze komuntu ngoba i-TB iyathelelana. Eminye imithi elwa ne-TB, imithi yesintu, iyasiza eminye imithi ilwe ne-TB neminye imithi oyithola emtholampilo.

Yebo, ngingamkhuza ugogo wami ukuba angawayeki amaphilisi. Umbono wami kulokhu ukuthi, uma ngabe ikhona imithi noma imbiza eyelapha isifo sikashukela, ngingathi okungenani umuntu akawuphuze lowo muthi noma imbiza engamsiza ukuba aliswe isifo sikashukela, ngaphambi kokuthi aqale amaphilisi.

Yebo, ngingamukhuza ugogo ukuthi angawayeki amaphilisi. Kodwa kulokhu umbono wami uthi, uma kukhona umuntu ethi engawulapha ushukela, ngicabanga ukuthi okungenani ungawuphuza leyo mbiza ngaphambi kokuthi uqale amaphilisi ashukela. Kunokuthi uwayeke amaphilisi mase uphuza imbiza ukuba isize. Kungenza ukuthi kube nomonakalo omkhulu.

Engasiza ukuthuthukisa ukutholakala kwezempilo ezindaweni zasemakhaya, ukuba uhulumeni abasondezele isibhedlela. Abakhele isibhedlela esisha eduze la kukhona khona abantu. Noma kuleso sibhedlela esikhona, uhulumeni afake ama-ambulensi izimoto ezithatha abantu abagulayo. Kungasiza kakhulu lokho nasemphakathini.

Emaqhingeni ayo okumaketha, kobuye kuvezwe izinto ezingamanga ezingekona, noma eziwukona koda ezingawenzi umsebenzi kwaleyo zinto leyo. Izimangalo ezivamile futhi, buyini ubufakazi besayensi? Ubufakazi besayensi ukuthi ngabe leyo nto leyo noma ngabe lowo mkhiqizo lowo okhiqiziwe, kuyikona yini. Futhi kufanele yini ukuthi uma usebenzisa obuthile nebuthile, kwenza ukuthi kuphume lokhu okufanelekile.

Bengabhekana nokuthi benze imikhankaso, i-awareness, yokuthi izingane zihlele zisencane. Kanti futhi zisebenzise ijazi lo mkhwonyana uma ngabe zenza ucansi oluphephile. Kanti futhi kungaphela nokucwasana. Baqwashise baphinde babaqondisise abantu ukuthi, why kumele behlele.

Izibhedlela zikahulumeni nezibhedlela i-private hospitals ezizimele. Umehluko ukuthi isibhedlela sikahulumeni awukhokhi, mhlampe ungakhokha leyo madlana encane yokuthi ungene ngaphakathi noma awukhokhi nje nhlobo. Futhi uthola ne-medical amaphilisi owatholayo mahhala, okumele uwathole mahhala. Kanti i-private Hospitals, esizimele, khona uba ne-medical noma uyakhokha uma ungena kusona. Futhi yonke into yakhona uyayikhokhela.